Umraro kukuthi abantu ekose bakhele abantu bemaplasini iimbhedlela, bariyadiswa kukuthi badla imali le ekose iberege ukwakha iimbhedlela. Abathatheli abantu bemaplasini ehloko, ngombana babona sokuthi abasi babantu abafanelwe ziimbhedlela.

Umraro lo ungararululwa kukuthi iinkoloyi lezi ebazifunako, kungabi zizo ezithumela imtholapilo. Baberegise iinkoloyi ezingetjiwako nofana kube nabantu abazokugada iinkoloyi lezo, nofana kufakwe into ezokutholwa ikoloyi nangabe ikoloyi yetjiwe njenge-tracker.

Amalunga wepalamende nikhumbule ukuthi abantu labo baphathi, nakhona eembhedlela zerhulumende kuya i-president. Abanye laba baberegisa imali ebayirholako, woke umuntu nomuntu unento ayenza ngemalakhe, nakhona kunento avumeleke ukuthi ayenze ngemalakhe.

Isombululo sokuthi abatjhayeli bama-ambulance bariyade, singayilungisa ngokuthi baqotjhwe abantu abariyadako, akunanto esizokukghona ukuyenza abantu nabariyadako. Iye abatjhayeli be-ambulance bayariyada, ukghona ukulinda ama-iri amabili ulinde i-ambulance, kunomuntu obhubhileko ngendlini. Isisombululo kukuthi baqotjhwe.

Iye, leyo ingaphungula imijeje emide emtholapilo, ngoba abantu baba banengi khulu, abanye abadinga isizo or irhelebho bangalitholi ngesikhathi, ngombana kunabantu abanengi.

Kufanele kusolwe abantu besibhedlela, nangabe umuntu lo ukhe walila ngokuthi ubethwa yihloko, bekose bamutjheje kusese nesikhathi.

Kuba kukuthi abantu benza lokhu abakghona ukukwenza ngeemali zabo ebazirholako. Nangabe umuntu uyakghona ukuthi ayokuthola irhelebho elinconywana, eembhedlela ezithize ezingasi ngezerhulumende, kufanele aye lapho. Eembhedlela lezi ezingasi ngezerhulumende kutholakala irhelebho elincono khulu, kunalezi zerhulumende. Iimbhedlela zerhulumende baphatha abantu kumbi ngikho abantu baya kilezi zangeqadi.

Iimbhedlela ezizijameleko ziimbhedlela ezingafuni imithi kurhulumende. Ziimbhedlela ezithenga imithi yawo. Ziimbhedlela ezingaberegisi igezi yakarhulumende. Ziimbhedlela ezingaberegisi abantu ngaphasi kurhulumende.

Akunamuntu onelungelo lokujikisa isiguli simtjela ukuthi kose aye enyangeni, ngombana kose batholisise kuhle kuhle ukuthi umuntu unani for bangamthumela enyangeni. Akukghonakali ukuthi bangamthumela enyangeni bangakaqalisisi isimo sakhe.

Kubangelwa kukuthi kose badlule bafikele la kunomlilo msinyana, fori kwenzeka into embi njengokuthi umuntu abhubhele ngemlilweni, atjhiswe mlilo anqonce kose bafike ngesikhathi.

Nakunganamlio or navane bangayokucima umlilo, vane baye emajimini ukuthi bahlale imizimbabo irerhe nofana baya-driller.

I-uniform yabacimamlilo yenzelwe ukuthi bona bangabambi umlilo, ngikho bakghona ukungena bacime umlilo van ngaphakathi. I-uniform leya i-insulated ngaphakathi ukuthi ingabambi umlilo van ngaphandle

Iye, uvumelekile ukuthi ubize abacimamlilo nanoma umlilo ungaba mncani kangangani, ngoba awazi ukuthi umlilo ungatjhisa tot kuphi.

Kuneento ebazitreyineleko abacimamlilo, bayazi ukuthi yini into ekose bayifune nofana yini into ekose bayiqale nabaqeda ukucima umlilo. Nangabe maplaga wegezi bazokubona ukuthi, woh iplaga ngiyo ethome umlilo. Nangabe kunento etikileko nofana kunomentjhisi otilkieko, bazokukghona ukubona ukuthi lo umlilo akusi ngewegezi mumuntu otjhise la. Nofana kungaba yipetroli yekoloyi, bakghona ukubona lokho ukuthi awa lo umlilo ngewekhemikhali ngiwo otjhise la.

Iye, lingalumatha kuya ngokuthi umuntu nakaqeda nakaqeda igwayi lakhe kukhamba ini endleleni. Umuntu angatjhiya igwayi lakhe kudlule ikoloyi enekinga yepetroli ekghuthula ipetroli, bese-ke kuvuthe ngobunjalo.

Yinye nayingalumatha kose abantu bendawo leyo, barhelebhe msinya bacime umlilo loyo fori zoke zingatjha.

Emafledzini kuba nama-fire nama-fire extinguisher, kuba nezinto ezicima umlilo emafledzini aphezulu nanoma kungaba phezulu kangangani. Kuba nento yokucima umlilo, abantu nakunomlilo bayayidosa yide inephayiphu elide, bayayidosa nofana bayikhiphe, kuneyesgujana esingathi yirhasi bayayikhipha, bese-ke bacima umlilo.

Igadango lokuthoma ukuqinisekisa ukuthi ikoloyakho iphephile ekulumatheni umlilo. Kukuthi uqale itankakho yepetroli ukuthi ivaleke kuhle na. Nofana uqale ngaphambili ukuthi zoke izinto zihleli ngehlelo, akunamafutha aphumako nofana akunamanzi atjhileko na.

Into yokuthoma ekose yenziwe kukuthi kurhatjhwe ngehlabathi kucime umlilo, ngombana vane abantu bangazi ukuthi umlilo uthonywe yini uyenza ngamanzi emhleni uba mnengi ukudlula. Kose bathome barhatjhe ihlabathi emnyango la bangakghona ukungena khona, nendleleni la bangakghona ukukhamba khona, ukuthi bakghone ukukhipha abantwabo ngendlini.

Isizo lokuthoma eningabanikela lona, kukudla nezembatho ezingasaberegi, ngombana sebatjhiselwe yoke into.

Iye, uvumelekile ukuthi uwoje uraga ngokucima umlilo nabangakafiki.

Ngingamkhalima ngokuthi ngimtjele ukuthi, into ayenzako izokubanga ukutjha. Nakhona umuzakhe uzokutjha nofana ikamuro lakhe lizokutjha.

Umlilo wegezi awucinywa ngamanzi, ngombana unekhemikhali, amafiyere la nofana amathala wegezi nofana iintambo zegezi ziphethe umlilo omnengi. Nawucima ngamanzi uyawandisa kose ucime ngehlabathi nofana ulinde abacimamlilo.

Into yokuthoma yokuqinisekisa ukuthi ikoloyakho iphephile emlilweni, kose uqale itankakho yepetroli ukuthi ivalekile na. Nawuya udlula ema-petrol station nofana ama-garage, kose ubabawe kuthi bakuqalele yoke into ukuthi isese rerhe na.

I-fire extinguisher ngiyo into ekose ihlale ikhona ngebhesini, ukuthi nakungavela umlilo, for abantu bangatjha yena uzokukghona ukuthi ayikrufulule acime umlilo loyo ngayo.